Ngokubona kwami nangokucabanga kwami, izinhlangano zomphakathi azigcini nje ngokusiza zimelela izwi labantu abavame ukukhohlwa ohlelweni lwezokuthutha, zingaba ibhuloho phakathi kwabantu nabezomthetho, zikususe ukwakha uhlelo lwezokuthutha olulinganayo, oluphephile nokufinyeleleka kubo bonke abantu. Kungaba khona ukubambisana nozakwethu, kuphinde futhi kube khona ukwethula izinhlelo zokuthutha zomphakathi ezenzelwe abantu abadala, kuphinde futhi kulungiswe ukumela amalungelo abantu abadala. Ukulungiswa kwezitimela, amabhasi kungaba futhi enye indlela yokulungisa indlela yokuhamba.

Njenganomholi webandla ukuqala inkonzo yokuthutha abantu abadala kungaba indlela enamandla yokukhombisa uthando emphakathini wami, ngiphinde ngikhombise futhi ukusiza labo abadinga usizo, nazi-ke izindlela engaqala ngazo le sevisi yami. Kungamele ngiqale ngihlole izidingo zomphakathi, ngibheke izinsiza ezikhona emphakathini bese ngingasungula ithimba lokuphatha, bese ngiyahlela uhlelo lokuhamba, bese ngibeka imithetho nezindlela zokusebenza, bese ekugcineni ngiyaqinisekisa ukuphepha. Ngokuqinisekisa ukuphepha ngingaqinisekisa ukuthi abashayeli banezimvume ezisemthethweni, kube khona ukuhlolwa kwezimoto njalo, kuphinde kunikezelwe kubantu abadala izindlela zokuhlala bephephile emotweni.

Yebo, ukulandela isikhathi sokuthutha kwempahla kaloliwa kuba inselela enkulu ikakhulukazi lapho kunezinto eziningi ezithinta ukuhamba kahle kwezimoto zomloliwe, nazi-ke izinselele engake ngabhekana nazo. Eyokuqala inselela engabhekana nayo ukungabikho ukuxhumana okusebenzayo, ukuxhumana okungahambi kahle phakathi kwabasebenzi naseziteshini zokulayisha bese kubo izimo zezulu, izulu elibi. Bese kuba izinkinga zokuhlela imigodi yomzila, bese kube ukuntuleka kokulandelela okusebenzayo, kuphinde kuba izinkinga eziphuma kubantu, kube futhi izithiyo zomthetho noma zezokuphepha.

Nakhu-ke okwenza kungabikho ukuthembakala kwamabhasi ngasekhaya, isizathu sokuqala ungathembakali, ukuntuleka kokulandelela okusebenzayo kwesikhathi sangempela, izimo zomgwaqo ezingalindelekile okungaba imvula, okungaba futhi imisebenzi yomgwaqo. Kuphinde kube ukuthi ukungaphathwa kahle kwezinsiza, izimoto ezingalungile noma ukungabi khona kwabasebenzi abanezimvume, bese kube ukuphazamiseka kokuhlelwa kwezinsiza.

Ngizoqala ngibeke umthelela okungaba muhle. Okokuqala, kungaba khona ukuncipha kwezindleko zokuhambisa, izinkampani ezithwala izimpahla zingonga imali enkulu okunganciphisa izindleko zokusebenza, kuphinde kube khona ukukhula komnotho, ukuthuthwa kwezimpahla kungaba lula futhi kusheshe, kungakhuthaza amabhizinisi amaningi ukuthi athumele imikhiqizo yabo. Kuphinde kube khona ukuncintisana okuncono, abahlinzeki bezinsizakalo zokuthutha bangancintisana ngamanani ancono ngenxa yezindleko eziphansi okuqinisa ikhwalithi yesevisi. Bese ngilandela ngemithetho ngemithelela la emibi, kungaba khona ukulimala komgwaqo nokuphepha, kube khona ungakhokhwa kwemali engenayo kahulumeni, bese kuba khona ukuncipha kwemali yokugcinwa kwezimpahla.